Re hloka ho etsa tekanyetso ya karete ya ho reka ka sekoloto e eketsehe hore re tle re kgone ho thola diaparo tsa mariha tsa bana, le tse ding tsa dintho tsa ka tlung hore re kgone ho futhumala, ke maria hwa bata.

Ke kopa tlhahiso leseding ke ne ke kentse claim ya UIF ba re ke tlamehetse ke eme dilemo tse nne hobane ke sebeditse dikgwedi tse tsheletseng nkabe nka kgona ho thola thuso ka taba ena na?

Ha ke so fihle maemong ano a jwalo, mara ke nahana hore motho e mong a ka ikutlwa pelo e le bohlokwa haholo hore e kwalwe.

Nkare ho yena o lokela ho etsa research pele a ka tsetela tjhelete ya hae kapa a ye bankeng, ba tla kgona ho mo thusa ka tseo.

Ha ke na yona tjhelete ya ho etsa karete e nngwe mme ha ke tsebe hore ke tlo nka tjhelete e kae hore ke etse karete.

Ke kopa o tle o tlo o thusa hore o tlo kgona ho etsa PIN e ntjha, o kgone ho thola tjhelete ya hao hobane ya hao ya kgale o e lebetse.

Le nna jareng ena, ke bona ekare ke tla kenela setokofela mme ke sebedise tjhelete hantle hore ke tle ke kgone ho thaba selemong sena kapa jareng ena.

Ke nahana hore seo se bohlokwa. Batho ba bangata ha bana tjhelete ke lona lebaka la pele leno hobane batho ba bangata ba na tjhelete.

Dumelang ke tlo etela Dubai, ha ke tsebe hore ha ke fihla Dubai, ke tlo tlameha hore ke etse jwang hore ke kgone ho fumana tjhelete ya ka, ke kopa thuso ka tsebo.

Batho ba bangata haholo ho fihlela di-ATM ditoropong nka dibanka ba ka bula di-ATM mona makeisheneng wa hore batho ba tlabe ba kgona ho ntsha ditjhelete tsa bona le makeisheneng.

Ntate hao fihla mabenkeleng kapo tilling, o kope motho a sebetsang mono bankeng hore a o thuse, o kgone ho ntsha tjhelete, o tlo o bontsha hore tjhelete e ntshwa jwang.

Tjhelete eno ha e tlo kgona ho tswa, ke tjhelete e tshwerweng account mme ke tjhelete e nyane haholo mme ha se tjhelete e ka kgonang ho tswa.

Le na le dipolane tse feng tsa di-policy tse nka kgonang haholo join-a mona ke kopa thuso ke batla ho bula policy.

Motho o lokela hore a qete ho patala sekoloto sa hae pele hore a tla kgona ho thola sekoloto se seng.

Ke tla boloka dikete tse mashome a mane.

Nna ke ke ele hloko, ke ya di bona ke ya e bona phapang ya teng kgwedi le kgwedi ke bona e le ntho e hantle hore batho ba bang ba tle ba kgona ho di thola le bona, ba thusa haholo ka dikarata tsa bona.

Ho tlo charge-uwa o kgona ho thola tjhelete eo o e batlang mme o tlo charge-uwa ha o tlo thola tjhelete e felletseng. Mara hona be ntse o tlo kgona hore o sallwe ke yona.

Ke bona e le mokgwa o hantle hobane tjhelete e hola haholo mono hobane batho ba bangata ba ya hira, mme batho ba bangata ba se ba le hona mokhakheng ono.

Ke bona e le tjhelete e lekaneng. Haebe ke tlo kgona ho e sebedisa hantle, nka qala business hore ke tlo kgona ho etsa tjhelete ka thoko. Ke se ke be ka depend-a ho yona feela.

Ho fumana tjhelete e tlase tlase ho feta tekano, ba nhlaloseditse hore tjhelete ya rona e tlase. Ba itse ha re kwala account ya rona ba tlo hafola tjhelete, ha re tlo kgona ho thola tjhelete e felletseng hobane re kwala account.

Ee, nka e kwala ha ele jwalo hobane e tlo hula tjhelete e ngata haholo, e tlametse e hule ha ngwe ka kgwedi mme batho ba se ka ba na le di-policy tse ngata.

Ke ruile katse, ke na le dilemo tse mashome a mararo ke qadile selemo sa twenty fourteen ho ya kerekeng.

Insurance ya bophelo e patala ha mofu a qeta ho hlokahala ha ena waiting period e loketse motho a batlang tjhelete, e seng a batlang ho bolokeha.

Malome o lokela ho ya bankeng o tlo kgone ho thola diranta tsa Afrika Borwa.